ULungi angazuza ngokwandisa ipulazi lakhe ngenxa yokukhula kwesidingo sikakotapheya, okungaholela enzuzweni enkulu nasekuthuthukiseni ibhizinisi lakhe. Nokho ukotapheya kuthatha iminyaka ukuthi uvuthwe okungabambezeleki inzuzo. Bukhona nobungozi bezindleko eziphezulu, izifo zezitshalo kanye nokungaqiniseki kwemakethe. Kungaba kuhle uma eqhubeka nokuhweba ngesivuno sakhe samanje ngenkathi eqala kancane ukwandisa ukuze anciphise ubungozi.

Ukuvuna ngesandla kungathuthukiswa ngezindlela ezifana nokusebenzisa amathuluzi alula afana nezinqamu, izikere ezikhethekile noma izinsiza zokuphakamisa izethelo. Ukunciphisa ukukhathala kwabavuni, ukuhlelelwa kahle kweqembu labavuni, ukuqeqeshwa kahle kanye nokusebenzisa amabhande ozokuhambisa izethelo ama-conveyor belts epulazini nakho kungakuthuthukisa ukusebenza. Lokhu kwenza ukuvuna kube ngokushesha, kuphephe futhi kube nenhlonipho enkulu kumsebenzi wezolimo.

Ukulahlekelwa inkomo engusizo emndenini kungaba nomthelela omkhulu kwezezimali nasekuphileni. Ukuzizwa udangele, ukhathazekile noma unecala kungenzeka. Ukuze unciphise le nkinga kubalulekile ukuba nohlelo lokuvikela izilwane njengezinhlelo zokugoma, ukuqapha izimpawu zokuqala zesifo noma ukuba ne-insurance yezinkomo. Lokhu kungasiza ukuthi umndeni wakho ungalahlekelwa imali ezinkulu.

Izizathu ezingase zibe nomthelela ekungamileni kwembewu katamatisi kaSipho zingaba imbewu engasebenzi kungase ibhidliwe isebenzile noma ingagcinwanga kahle. Umhlabathi ongachemile udinga ukuba munene nokuba namandla. Amanzi amaningi noma amancane kakhulu kufanele abe ngokulinganayo. Isimo sezulu esibi, ukubanda noma ukushisa okungaphezulu kwesimo, ukutshala ngesikhathi esingafanele kufanele kulandelwe izikhathi zokutshala. Izilokozane nezifo zingadla imbewu noma izitshalo ezisanda kuqhakaza.

Izitolo ezinkulu kufanele zisebenzise izindlela zokuhlola ukudla ngaphambi kokukulahla. Ukudla okufinyelele usuku lokuphelelwa isikhathi akusho ukuthi akusebenziseki. Kumele kube nezinhlolovo zekhwalithi njengephunga, umbala, nokunambitha, nendali ukuze kuqinisekiswe ukuthi kusaphephile ukudliwa. Lokhu kungasiza ukunciphisa ukudla okulahlwayo.

Ukuba umlimi kudinga ukuzimisela nokuzinikela. Ukuvuka ekuseni nsuku zonke kungaba nzima, kodwa uma ngikhumbula ukuthi izilwane zithembele kimi kuyangikhuthaza. Ngizama ukuhlala nginomgomo, ngilandele ishejuli futhi ngithole isikhathi sokuphumula ukuze ngingakhathali. Ukuzinikela nokuzimisela kwenza kube lula ukuvuka ekuseni.

Uma ngingumlimi osanda kwehluleka ngenxa yomhlabathi ongaphilile, ngingazizwa ngikhungathekile kodwa ngiyazi ukuthi ukulima kudinga ukubekezela. Ngingathatha izinyathelo ezifana nokutshala izitshalo ezivuselela umhlabathi, ukufaka umquba wemvelo nokufunda izindlela zokulima, izinyathelo ezifana nokuhlola umhlabathi, ukufaka umanyolo ofanele, nokusebenzisa izitshalo ezihambisana naleso simo, ukufunda kwabanye abalimi nokuqhubeka nokuzama kuyisihluthulelo sempumelelo.

Isimo sika MaMdleko sibonisa ukuzimisela nokuhlakanipha. Uhlangabezana nezinselelo ezifana nokuma komhlaba okungalingani, ukungabi namathuluzi afanele, ulwazi olungaphelele nezimo zezulu ezingaguquka noma inini. Kodwa noma kunjalo, uMaMdleko ukhombisa ukuzama okusha nokufuna indlela engcono yokwenza umsebenzi wakhe ube lula, futhi ube nemiphumela encono. Lokhu kufundisa ukubekezela, ukuhlola izinto ezintsha nokusebenza kanzima.

Abalimi babhekana nezinselelo eziningi ekulungiseni umhlabathi, ikakhulukazi mayelana nokusimama kwawo. Ukuguguleka komhlabathi kwenzeka uma imvula noma umoya uphonsela phansi umhlabathi. Okwenza kube nzima ukuthi umhlabathi ulondoloze amanzi nezakhamzimba. Ukuncipha kwezakhi zomzimba kuholela ekutheni izitshalo zingatholi ukudla okwanele, kuthinta ukukhula kwazo. Ukushintsha kwesimo sezulu njengemvula eningi noma ukoma, kuphazamisa ukulima nokugcina impilo yomhlabathi, okuholela ekunciphiseni izivuno.

Ukudala ingadi yomphakathi kungaba yindlela yokubonisa uthando, ngoba kubonisa ukunakekela komphakathi kanye nomoya wokubambisana. Kungavula amathuba okuhlinzeka ukudla noma indawo yokuphila engcono okuveza ukuthi uhlonipha izidingo zabanye. Ingadi yomphakathi ingakwazi ukuhlinzeka izakhamuzi ngamathuba okuxhumana, ukusekela abantu abahlangene futhi idala umphakathi onothando, othokozisayo futhi ozinikele ekuthuthukiseni izimo zempilo yomphakathi.

Ukuba nomhlaba ongabiza esakho, kuyithuba elikhulu kodwa ngaphandle kwamathuluzi afanele kungaba nzima ukukhiqiza. Awunamali yembewu, awunazo izinto zokusebenza, futhi awunakho ukusekela okwenza kube inselelo enkulu, kodwa ngokubambisana nomphakathi, ukufuna ukwesekwa kwezimali noma ukusebenzisa izinsiza ezilula, ungathola izindlela zokwenza lo mhlaba ukhiqize. Lokhu kuzoba ngumsebenzi omkhulu kodwa ukufinyelela empumelelweni kulindeleke kumazinga aphezulu.